Ee, di-company tsa Telkom-o di ka dirisa AI go lemoga le go rarabolola mathata a network-e pele a tlhaga, seno se tokafatsa tshebeletso se fokotsa ditshenyegelo mme se thusa go tshegetsa bareki sentle. Mo Aforika Borwa AI ka thusa go atolosa kgokagano kwa mafelong a a kgakala.

AI e tla fetola tsela e telecoms di tlhokomelang bareki ka gone ka go dirisa data go lemoga mathata pele a tlhaga le go rarabolola mathata a bareki ka potlako ka thuso ya botshelo jwa go araba dipotso, seno se tla thusa go tokafatsa tshebeletso go fokotsa dikatlholo tsa bareki le go dira gore ditirelo di nne le tshwanelo go ya ka ditlhokwa tsa bareki ka tsela eno bareki ba tla itumelela tshebeletso e e botoka le go iketleletsa ga go rarabololwa ga mathata.

Go lemoga dikgang tse di seng boammaaruri mo dijithale lekola fa dikgang di dirisa maikutlo a magolo go tsosa maikutlo, netefatsa tshedimosetso mo mekgweng e na leng tumelelo mme o nne kelotlhoko fa go sena bosupi kgotsa fa tshedimosetso e tswa mo mafelong a a sa itseweng, seno se thusa go tila go dumela le go anamisa dikgang tse di fosagetseng.

Mmino wa bogologolo o ne o lebisitswe tlhokomelo mo molaetseng o o nonofileng o buang ka botshelo, lorato, boitshwaro le thuto, mmino wa ga jaana o gatelela melodi, beat-i le botswerere jwa tlhagiso mme molaetsa wa dipina o ka se nne o le kgotsa o ka gatelela tšhelete, bontle kgotsa botshelo jwa bonkwe le fa go ntse jalo go santse go na le dipina tsa ga jaana tse di nang le molaetsa o o botlhokwa fela bontsi jwa tsona di ikaegile ka go itumedisa go feta go ruta.

Dipapatso tse di tlholang mathata ke tse di tlhagelelang mo gare ga tiriso segolojang fa o leka go dira sengwe se se botlhokwa, ga ke di rate ka gonne di tsaya nako di ferekanya maikutlo mme ka dinako tse dingwe di ka tsenya dikokwananyana fa di na le dikonopi tse di kgelang, gape dipapatso tse di ipopang ka bontsi kgotsa tse di sa kgoneng go tswalwa di kgoreletsa tiriso ya founu ya me letsatsi le letsatsi.

Wi-Fi e thusa thata mo tirisong ya letsatsi le letsatsi ka gonne e re fa kgokelo ya inthanete re sa dirise data ya founu, re kgona go dirisa ditiriso tsa sekolo le tiro, go romela le go amogela melaetsa, go bulela difilimi, dipina le dipuo ka bonako. Gape e dira gore batho ba le bantsi ba kgone go dirisa inthanete ka nako e le nngwe mo lefelong le le lengwe, e fokotsa ditshenyegelo mme ya tokafatsa botshelo jwa rona jwa letsatsi le letsatsi.

Ee, ke kile ka lemoga gore tse di fanang ka Wi-Fi ya mahala ga di tlhole di dira sentle jaaka go ne go solofetswe seemo se se ka bakwa ke tirelo e e sa siamang, tlhokego ya tlhokomelo kgotsa go sa ntshe data ka nako. Gape go na le batho ba bantsi ba dirisang Wi-Fi ka nako e le nngwe se se dira gore lebelo le fokotsege ka dinako tse dingwe dipolotiki le tlhokego ya ditlhopha tse di tlhokomelang dikgokagano le tsone di ka nna ntlha.

Ee, mobile data e tshwanetse go tsewa jaaka tshwanelo ya motheo fela jaaka metsi le motlakase, mo lefatsheng la gompieno mobile data e thusa batho go batla tshedimosetso go ithuta go dira ditiro le go ikgolaganya le ba bangwe, batho ba ba na leng inthanete ba na le menyetla e oketsegileng mo thutong, kgwebo le ditirelo tsa puso fa go sena mobile data batho ba bangwe ba sala morago, mme se se oketsa pharologanyo ya loago.